Ee, ke bona e le ntho e re loketseng haholo hobane re kgona ho etsa tjhelete e ngata, re patalwa ka currency e sa tshwaneng, mme ke bona e le ntho e re loketseng haholo mme e etsa o moruo wa naha o ye hodimo.

E thusa haholo mme e kgona hore batho ba kgone ho sebetsa ba lehae, batho ba kgonne ho etsa tjhelete, ba dutse hae mme e etsa hore batho ba kgone ho thola menyetla e mengata ya mesebetsi ba kgona ho apply-ela menyetla e mengata ya mesebetsi ba kgona ho etsa ntho tse ngata haholo ka yona. Ke bona e le hantle mme ebile ke ya e hlohlelletsa.

Motswalle dumela series ke ya Shaka, Ilembe e tlo qala wa hopola ne re shebeletse re sa e qetella, e tlo qala motswalle. Ke thabile haholo tlamehetse otle re tlo e shebella season ena e ntjha ho na le season e nngwe hape ne re shebeletse ya Stranger Things e tlo qala le yona motswalle. Ke thabile haholo hore re tlo e shebella, o tle.

Hee! ha ke tsebe hantle, ke tla phaola ke reng moo mara maka e kileng ka a utlwa ke fore batho ba tjhentjhile di-vote-u mme hona le batho ba ANC ha ya tlametse ebe ke number one DA ke yona e tlametseng ebe number one.

Melemo ya dipapatso ke hore re kgona ho bona tse ding tsa dintho tseo re ne re sa di tsebe, tse ka kgonang hore thusa ditshitiso tsa teng ke hore tse ding ra di tseba, mme ha ho hlokahale hore ba dibapatse.

Nke qetetse selemo se fetseng ke rata ho mamela qeto radio ke ne ke mametse Ntate Makamane o buwa ka dihlooho tsa bohlokwa haholo tsa setjhaba, tse thusang setjhaba.

Ke na le APP e ke e sebedisang ya true caller hore ke kgone ho bona hore motho a nfounelang ke scam kapa ke di-spam na. And then ha ke be ke APP ke reject-a, e thusa haholo APP eno ya true caller.

Naha e sentse e qalelletse ho etsa jwalo hobane e se e na le Netflix le Showmax. E bapala hohle le ka ntle ho naha. So nka re se ba qalalletse tswelopele e.

Ho fihla fela mono sebakeng seno, o bula Wi-Fi ya hao and then wa Connect-a.

Nkare ha mohiri a tsamaya, a ka kgona hore a kwalakwale masoba ano a hae hore re kgone ho sebedisana hantle, ha ka kwala feela masoba a hae batho ba tlametse ho etsa jwalo bahiri hase bangata.

E nthabisa haholo, re ithuta tse ngata ka le Maafrika Borwa tsatsing la kajeko ka tsona taba tseo, so nna e nthabisa haholo hobane re ithuta tse ngata haholo mme re dula re le re nale information ka nako tsohle.

Ke bona e le ntho e ntle haholo mme e thusang batho haholo hobane ha se mang le mang a ka bang le data, so maikutlo aka ke re ke hore e thabisa haholo hobane ba bang ba e hloka data.

Mohopolo wa ka ke hore re be le di-solar hore ha re bana le loadshedding, re tsebe hore re ntse re kgona ho sebedisa dintho tse ding tsa motlakase sekolong di-solar di tlo re thusa haholo hore re tle re kgone ho sebedisa dintho tsa motlakase sekolong. Ke ya leboha.

Hoya ka nna ne nkare mmino wa nou tjena. E be na le melaetsa e sekaba ka menate feela, empa e be le melaetsa hore batho ba tle ba kgone ho hola mme ba tsebe tse ding tsa dintho.

Wi-Fi e tlo di thusa haholo hore re tle re kgone ho etsa tse ding tsa dintho. O tlo kgona ho shebella di-movie tse di ratang tlo kgona ne ho etsa mabaka, re kgona ho apply-ela mesebetsi le bana ba rona ba kgona ho apply-ela mesebetsi ba ntse ba le mona hae mme ba tle ba kgone ho hirwa.

Ha ele jwalo, ke bona monyetla o moholo wa hore motho o rekise data mme o ka etsa tjhelete e ngata haholo, wa kgona ho bula le shopo.

Ho ba thusitse haholo haeba o batla ho shebella hoba maoba mona. Nomoro a bona difounung ha ba sa tholeng di-TV-ing kapa ba batla ho shebella ditaba e mong ha a batla ho shebella bolo, o kgona ho shebella bolo founung ya hae, e mong ha a batla ho shebella ditaba ho shebella ditaba founung ya hae.

Ha ele jwalo, ke kgona ho mo tlosa motho eno kapa ke buwe le yena hore a sebedise data hantle.

Nkare ho bona ba se ke, ba tshepa ntho enngwe le enngwe e ba e bonang mme ba etse research ka tse ding tsa dintho digital.

E kotsi haholo mme ke bona batho ba bangata ba e etsa ntho eno. And ho bohlokwa haholo hore ba se ke ba etsa mme ba inkele dinomoro feela mme ba etse hore ba tsebang hore ba di tshware ka hloho hobane le ditsotsi ha e ka nahana e tlo nahana hore letsatsi la hao la tswalo ke ne ke le feng and ne ba e sebedisa a kgona ho nka ntho enngwe le enngwe ya hao.